Imidlalo yesintu ngingacabanga ukuthi kungayinto eyenziwa ezikolweni, kuxhunywane neminyango wezemfundo ukuthi kube yinto eyenziwayo esikolweni ukuze nezizukulwane okanye abantu abeza emva kwethu bazokwazi ukuthi bayazi nayo igcine ikhona ngoba esikhathini samanje intsha yamanje isebenzisa omakhalekhukhwini ayisayazi imidlalo yasemandulo. Kungayinto futhi nasemakhaya egcizelelwayo ukuthi yenziwe noma idlalwe mhlawumbe ngama-weekend kuhlanganwe kwenziwe ukuze kuzoba usiko kuye kube yinto engeke ize isalele emuva iyoqhubeka naphambilini.

Yebo, izikole kumele zibambisane kanye nezinkampani zemidlalo ngoba i-most yamathalente siyithola esikoleni and kungakuhle ukuthi uma umuntu bembona ukuthi uzimisele, inkampani thize imthathe umuntu imfundise imqhubekise imenze mhlambe akwazi ukuthola zonke izinsiza ezizomenza ukuthi aphumelele kumdlalo okanye i-sport leso ezobe ekwazi ukuthi asidlale noma asidlalayo ngokuqophekile. So, kubalulekile ukuthi izikole kanye nezinkampani kubambisane ngoba esikoleni engaba khona umuntu okwaziyo ukudlala i-sport esithize kodwa angabi namandla ukuthi aqhubeke naso uma sephuma esikoleni.

Ngiyacabanga ukuthi esikhathini sanamuhla uma sibheka isimo somnotho kubalulekile ukuthi umuntu angahlali ebheke umsebenzi owodwa noma indlela yokwenza imali eyodwa. Kumele umuntu azitholele umsebenzi wokuzilibazisa oseceleni ozokwazi ukuthi umenzele imali engaphezulu kunaleyo ayitholayo ukuze ezokwazi ukwenza ezinye izinto, ngoba uma ungayanga emsebenzini wakho lo owujwayele mhlawumbe uma kuthiwa awukho kahle ngokwempilo ngalelo sonto lelo ngeke uze uhole. Okanye mhlawumbe awusenazo iy'nsuku, ngeke uze uhole, kanti uma unomsebenzi omunye futhi owenzayo esikhathini sakho sokuqhuba isizungu kuzokwazi ukuthi lawo masentana ozowathola azokwazi ukuthi akusize lapha nalapha.

Imidlalo yesintu ilulolongile usiko lwami ngoba imidlalo yesintu inamaculo inondlela yakudala yokwenza izinto. So, uma uphila ngesimanjemanje, mhlawumbe ungakaze ufundiseke ngempilo yakudala okanye imvelaphi yakho. Imidlalo lena iyindlela enhle yokukukhumbuzisa ukuthi ungubani futhi uvelaphi ngokwamaculo mhlawumbe asuke ehutshwa okanye indlela yokwenza izinto ngokwemidlalo.

Kubalulekile ukunika wonke umuntu ithuba lokuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani noma ufuna ukudlala muphi umdlalo. Lokhu kufundiswa nabantwana ukuthi bakwazi ukuthi babone ukuthi hhayi ukuthi umuntu oyedwa oyohlezi ekhetha ngoba le nto mhlawumbe kungayinto ethandwa uye kuphela. Ngakho-ke mina ngingabachazela ukuthi yebo ngiyakuzwa uthi uthanda lowo mdlalo, kodwa mina ngithanda lo. Mhlawumbe-ke ngokwanamhlanje sicela sike sidlale lo wami umdlalo nami ngike ngijabule njengoba nawe usuke ujabule uma sidlala umdlalo osuke ukhethwe nguwe.

Into eyenza ukuthi umdlalo ube mnandi ezinganeni zanamuhla kubandakanya kona ukuncintisana kanye nokusebenzisana ngoba umdlalo kahle kahle wenzelwa ukuthi umuntu umgcine kumenza akwazi ukucabanga ngokuphusile, kumenza akwazi ukusebenzisana nabanye afunde ukusebenzisana nabanye njalo njalo.

Miningi imidlalo engangiyidlala ngisakhula, ufihla bhande. Lapho khona okukhona, kumele ubheke ibhande lapho elisuke lifihliwe khona. Lo mdlalo-ke awukhethi-ke ubulili udlalwa nawo wonke ubulili futhi ukufundisa nobuhlakani nokwazi ukuthi ucabange ukuthi ngabe into ifihliwe kuphi. Omunye uqithi, lapho esasifunda khona ukugibela esihlahleni kuphinde kugxunywe nakhona. Ngakho-ke yonke le midlalo ikuyenza ukuthi udlale nawonke umuntu. Kanye nomdlalo-ke owawudume kakhulu kubantu besifazane ekuthiwa ushumpu lapho enanidlala namaqembu ahlukahlukene. So, yonke le midlalo yayihlanganisa umphakathi ngokuthi wawudlala nanoma ubani ofuna ukudlala naye, whether umfana okanye uyintombazane kanye naye neminyaka eyayingatheni, kodwa yayingadlalwa abantu abadala kakhulu.